Fa banka e amogela kopo ya akhaonto ya banka ya moithuti kana karata ya sekolo e seka-seka dilo tse di latelang , setlankana sa sa moithuti e bong ID kana lekwalo la tlhogo ya moithuti, fela fa e le kwa godimo ga dingwaga tsa sixteen setlankana sa o sa motsadi kana le setefikeiti sa matswalo sa ngwana. Fa moithuti a le kwa tlase ga dingwaga tse sixteen phatlalatso ya kwa o nnang teng, setlankana sa kgothatso se se bontshang aterese ya moithuti kana ya motsadi, boemo jwa thuto banka e ka batla lokwalo lwa boikwadiso jwa setheong sa thuto jaaka yunibesithi, yunibesithi ya thekenoloji, college kana sekolo, dingwaga tsa moithuti akhaonto ya e na le dingwaga tse di rileng tse di sa letlelelwang.

Tsa kono-kono tsa go di akanyetsa, ditekanyetso tsa madi le dikgwa tsa go dirisa madi tlhaloganya gore o dirisa madi a mantsi go le kana kang le gore o a dirisa mo dilong tsa mofuta mang, mokwalo wa gago wa sekoloto boleng jwa mokwalo wa gago wa sekoloto bo tla bo go bontsha gore o ka nne wa karata ya mofuta mang. Se o se batlang mo karateng ya sekoloto akanyetsa gore o batla go dirisa karata ya gago ya sekoloto go dirang, di-percent tsa ngwaga le ngwaga eno ke tuelo ya go adima madi mo karateng fa o sa duele boleng jwa gago jotlhe kgwedi le kgwedi APR e botlhokwa fela thata, di tefiso batla gore karata e ka nayang na le di tefiso tsa ngwaga le ngwaga le melemo di bontshi tsa kamogelo.

Tsela e sekoloto le histori ya gago di amanang kopo ya gago ka yone, dithekiso tsa gago duela dikoloto tsa gago ka nako ke selo se se botlhokwa mo historing ya gago ya go adima madi. Seelo sa go dirisa sekoloto ba ba lebelela ditshenyegelo tsa gago mo go se of Se adimilweng. Di tefiso tse di sa duelang go palelwa ke go duela dikopo tse dintsi fa o dira dikopo tse dintsi ka karata ya sekoloto ka nako e e khutshwane, bokao jwa histori ya gago ya go adima madi fa o na le histori e telele ya go adima madi ya go dirisa madi ka maikarabelo, tsela ya go histori ya gago le sekolo duela ka nako, boloka seelo sa go dirisa sekoloto se se kwa tlase, oketsa tuelo se ka wa tswala diakhaonto tsa bogologolo, fokotsa dikopo tse dintsi.